Nakong ya kgwedi ya bophelo ya banna, ka Phupjane. Banna ba kgothalletswa ho eteletsa pele bophelo ba bona bo botle. Le ho amohela mekgwa e metle. Empa ho bohlokwa ho hlokomela hore mohopolo ona, ha wa lokela ho lekanyetsa kgweding e le nngwe fela. Ha ele hantle, ho boloka bophelo bo botle ke boitlamo ba selemo ho pota. Bo hlokang boiteko bo tsitsitseng, le boinehelo. Bophelo bo botle ba banna, ke taba e mahlonoko e amang batho ka bo mong, malapa, setjhaba le setjhaba ka kakaretso. Ka ho etsa diqeto tse nepahetseng, tse kang ho ikwetlisa ka mehla. Ho ja dijo tse leka lekaneng, ho laola kgatello ya kelello, le ho itlhokomela. Banna ba ka fokotsa kotsi ya ho tshwarwa ke mafu a sa foleng. Ba ntlafatsa bophelo ba bona ba Kelello. Le ho ntlafatsa bophelo ba bona bohle, ba bona ka kakaretso.

E ba hlokolosi mabapi le matsete a sa ngodiswang. Le mekgatlo ya tsamaiso e senang ponahatsa mesebetsing ya ona. Ho feta moo, ela hloko dinyehelo tsa matsete tseo o sa di kopang. Haholoholo tse etsang hore motho a ikutlwe a potlakile. Ka ha sena ekaba leqheka la ho o hatella hore o etse qeto ka lepotlapotla. Ho bohlokwa hape ho etsa dipatlisiso ka Company ya matsete, le batsamaisi ba yona. Ho lekola mahlabisadihlong a nakong e fetileng, dinyewe kapa diketso tsa kgalemo.

Ke belaela haholo ka dihlahiswa tsa bophelo bo botle. Tse tshepisang di phethoho tse sa utlwahaleng, kapa tsa bosiu bo le bong. Hangata dihlahiswa tsena di itshetlehile ka ho bapatsa ka bolotsana, ho feteletsa melemo. Kapa ho sebedisa bopaki ba bohata. Ba qhekella bofokodi ba batho. Jwalo ka ho theohela boima ba mmele, kapa ditakatso tse thibelang botsofadi. Mme di ka di lebisa ho tlatlapeng di tjhelete. Ho lematswa mmeleng, kapa kgatello ya maikutlo. Ho bohlokwa ho sheba diqoso tsena, ka leihlo le ntjhotjho. Ho batla bopaki bo tshepahalang ba mahlale. Ho buisana le ditsebi tsa bophelo bo botle. Le ho netefatsa ditifikeiti ho tswa mekgatlong e tsebahalang.

Ha ke bona ka moo malapa a mang a lokisetsang botsofadi ba ona. Ke hlokomela mekgwa e mengata, e etelletseng pele boiketlo ba baratuwa ba ona. Seriti le boleng ba bophelo ba bona. Haeba ke ne ke nka sebedisa melaotheo ena, ho hlokomela nkgono le ntatemoholo wa ka. Ke ne ke tla lebisa tlhokomelo ho theheng tikoloho e tshehetsang, le e kenyelletsang e kgotsofatsang ditlhoko tsa bona tsa mmele, tsa maikutlo le tsa setjhaba. Sena se tla kenyeletsa ho kgothalletsa puisano e bulehileng. Ho hlompha boipuso ba bona. Le ho fana ka fihlelleho ho ya di sebediswa tse hlokahalang. Jwaloka tlhokomelo ya bophelo bo botle, ditshebeletso tsa setjhaba. Le menyetla ya ho kenella setjhabeng.

Ho kenya tshebetsong mekgwa e tlwaelehileng ya bophelo bo botle. Ebile phihleleho ya phetoho. Ke ile ka kenya tshebetsong mokgwa wa setso, wa bophelo bo botle ba ditlamatlama. Haholoholo ho sebedisa tumeric le ginger. Ho kokobetsa bohloko ba manonyeletso le ho ruruha. Ke ile ka qala ka ho kenyelletsa ditlamatlama tsena kemisong ya ka ya letsatsi le letsatsi. Ke di sebedisa e le teye, kapa ke di kenya dijong. Ka mora dibeke tse mmalwa, ke ile ka hlokomela ntlafatso e kgolo ya bophelo bo botle, ba manonyeletso. Ka ho fokotsa bohloko le ho ruruha. Melemo ena, e ile ya ba mengata ho kenyeletsa di karabelo tse matlafaditsweng, tse thibelang ho ruruha. Ho ntlafatsa tshilo ya dijo, le ho matlafatsa sesole sa mmele.

Motswalle, ke tshwenyehile ka wena. Mme ke batla ho bua nnete. Kea tseba hore ha esale o sokola ho kgomarela kemiso ya hao ya di-AR _V. Mme kea utlwisisa. Bophelo bona bo o eme tseleng, haholo ha o lo ithabisa. Empa taba ke ena, ho tlola ditekanyetso ha se feela ho lebala ho nwa dipidisi. Ho beha bophelo ba hao kotsing. Mme keo tsotella haholo hore ke dumelle seo se etsahale. Pele, ha re lokise ntho e le nngwe ke ena. Ha ke mona ho tla ho ahlola, re bile metswalle ka dilemo tse ngata. Mme kea tseba hore ha o leke ho senya bophelo ba hao. Empa se ke batlang hore o se utlwisise ke hore meriana ya di-ARV, ha se ntho eo o enwang fela ha o rata wena. Ha o tlola ditekanyetso, ha o lahlehelwe fela ke melemo ya meriana. O fa virus monyetla wa ho hlola masole a hao a mmele.

Thibela pelehi. E bolela mekgwa ya thibelo ya mokgatjhane, e sebediswang ka mora pelehi. Ho thibela mokgatjhane bo sa rerwang. Ena ke nako e mahlonoko bakeng sa ho thibela pelehi. Ka ha basadi ba ka ima hape hang, ka mora ho beleha. Mekgwa e teng e kenyelletsa kgetho ya di-hormone, tse kang pidisi, patch le ring. Ha mmoho le mekgwa e sa sebedising di-hormone, jwalo ka di-IUD. Mokgwa o kgethileng o tshetlehile ka ditakatso tsa motho ka mong. History ya bongaka la boemo ba ho anyesa. Thibela pelehi ya ka morao ho ho pepa, e fana ka matla le melemo e fapaneng ya bophelo bo botle. Ho kenyelletsa le kotsi e fokotseileng ya phokola ya madi, le bophelo bo botle ba ho ilela kgwedi ya sesadi.

Motho e mong le e mong, o na le tokelo ya ho ikemela hodima mmele wa hae. Ho kenyelletswa bophelo bo botle, ba thobalano le bophelo bo botle, ka kakaretso. Afrika Borwa, tokelo ya bophelo bo botle ba thobalano le ditokelo tsa pelehi, di kenyeleditswe ka hara molaotheo wa naha le melaong e fapaneng. Le ha hole jwalo, puisano ya ditokelo tsa thobalano le bophelo bo botle, di-clinic-ing le dipetlele ha se ka mehla e otlolohileng. Le hoja bafani ba tlhokomelo ya bophelo. Ba tlamehile ho fana ka ditshebeletso tse sa ahloleng, le tsa lekunutu. Sekgobo setjhabeng le ditlwaelo tsa setso, ka dinako tse ding di ka sitisa dipuisano tse bulehileng, ka bophelo ba botle ba thobalano.

Ha ke fihla Clinic-ing. Ke hlokomela hore baoki ba tsotellehe di phone tsa bona, ba bonahala ba se tsotelle bakudi ba emetseng thuso. Nka latela mokgwa o tobileng haholonyane. Ke ka kopa ka boikokobetso, empa ke tiile ho bua le mookamedi kapa motho e mong ya ikarabellang. Ke hlalosa kameho ya ka mabapi le baoki ba sa e leng hloko bakudi. Ke hlalose hore ke utlwisisa bohlokwa ba kgefu, empa ho se sebetse, le ho ba mehaleng ya bona nakong ya dihora tsa mesebetsi. Ha se botle, ke boetse ke botsa hore na ho na le mokgwa o mong wa ho fana ka maikutlo kapa ditlhahiso ho ntlafatsa ditshebeletso tsa di-clinic. Ka ho bua, ke tshepa ho tlisa phetoho e ntle le ho netefatsa hore bakudi ba fumana tlhokomelo. Le tlhokomelo e tshwanelang.

Ee, ho ya kgoneya hore mme a fitisetse HIV ho lesiya la hae, nakong ya pelehi. Sena se bitswa tshwaetso ho tloha ho mme, ho ya ho ngwana MTCT. Ha mme a na le HIV, kokwanahloko e ka ba ka teng mading a hae.

Ee, ke nahana ho bohlokwa haholo hore lebollo, le kenyelletswe dikolong tsa rona. Ka ha Afrika Borwa e na le tlhekefetso ya motabo, le dipolao tsa basadi le bana tse hodimo. Lebollo e kaba mokgwa o motle wa ho ruta bashemane le bahlankana dikolong, ka ditaba tsena tse mpe. Mme ba kgona ho bona bo botle ba ho ba tulo e ntle. Hore ba hlokomele, basadi, barwetsana, le bana. Mme ba seke ba ikukela molao matsohong.